Akhenge khengibathole abangani ngebanga lomsebenzi wokuzilibazisa ngombana angiwenzi umsebenzi wokuzilibazisa.

Kuqakatheke ngombana kufanele unande uzilibazisa.

Abotitjhere ngokubona kwami kufanele bahlale ngetlasini bafundise abentwana lokha nabahleli phasi. Kuthi lokha nakusikhathi semidlalo kube babanduli abafundisa abentwana besikolo imidlalo.

ISewula Afrika kufanele urhulumende wayo ayinakekele, ayitlhogomele, ayinikele imali bonyana ikhule nayo yakhe iinthabathaba zezindlu nofana amafledzi, nofana iintediyamu lapha kuzokudlalelwa khona imidlalo. Ngaphandle kokwenza lokho abantu angeze basuka eenarheni zabo beze enarheni yeSewula Afrika ngombana enarheni yekhethu nofana eSewula Afrika akusikuhle.

Ngekhaya nokho imidlalo yendabuko bayayihlonipha begodu kusese nabantu abanengi abasayidlalako.

Into nento inomuntu wayo, kunabantu abatjha abangaba nekareko yokudlala umrabaraba nofana intonga. Kunabantu abadala abangakareka ukudlala imidlalo yabantu banje, ye-ke kusemntwini mina angivumelani nalombono.

Lokha nawudlako iingazi zakho ziyagijima begodu ihliziyo ibethela phezulu igijimisa iingazezi emzimbeni. Iingazezi zithola into ebizwa bonyana yi-oxygen kuba ziingazi ezine-oxygen enengi eziya ehloko bese umkhumbulo uyararululuka, uyaramuluka, uyagijima umkhumbulo lokha nawudlako ngombana igazi liyagijima nalo begodu kunento ekuthiwa yi-oxygen eyenza ukuthi ingqondo nofana umkhumbulo nawo ugijime uvuke, kungafani nalokha nawungadlaliko ngombana vane ulele nofana uzithulele.

Bebadosa ngobuhle obungenzeka nobumnandi obuyokuba khona lapho emnyanyeni.

Awa ayininani seyisemntwini bonyana ufuna kudlala nofana awa na.

Iye, iinkampani ziyasekela amaphaliswano wezemidlalo ngombana lapho bayithola ngobunengi imali kuzokuba nabantu abanengi abazokubukela amaphaliswano lawo. Yeke-ke bazokugcokisa nofana banikele abaphalisani nofana abadlali indlela yokuthi bazise abantu ngawo amakampani lawo nofana ngento abayithengisako.

Awa, endaweni yangekhethu asinabo abantu abadlala ibholo abadala.

Awa, iinkolo zisawenza amaphaliswano wabentwana bonyana bazilolonge, bagijime esikolweni nofana badlale ibholo. Akhenge khekube khona isikhathi lapha amaphaliswano avalwa khona. Abentwana iye bayazisebenzisa iin-laptop nofana iinthebhulethi esikolweni kodwana basabaphuma bayokudlala.

Ngasuthi kungabanjwa umdlalo we-Fifa World Cup godi.

Imidlalo yenza ilutjha lihlangane liqoqe ngezinto nofana libe nobuphilo bangaphandle kwekhaya, liyabahlanganisa.

Mhlamunye ikampani ifuna ukusetjenzelwa mumuntu okwaziko. Umuntu owakhe wabasebenzela ekuthomeni, begodu umuntu ebamthembako, ingasi umuntu wangaphandle.

Iinkolo kufanele ziragele phambili zenze amaphaliswano. Ngemva kwalapho zenze bonyana kuyaba neenkhathi lapha kwenziwa khona izinto zamakghono njengokuthenga, njengokugubha, njengokulungisa izinto zegezi.

Lapho kuzakuthathwa imali ebantwini ebeze bazokuvakatjha enarheni yekhethu, bazofuna ukudla, bafuna nezinye iinsetjenziswa eziqakathekileko ebantwini, amarhwebo asakhasako alunga lapho.

Iye iincwadi zendabuko kufanele zitlolwe phasi nazo ngombana abantu bayakhohlwa nanoma umuntu ungamtjela into ngendlela omtjela ngayo kodwana nase izokubuya kuwe ngemva kweminyaka izobe ingasazwakali njengalokha wena bewuyitjho ngayo.

Ungenza amaphaliswano nawo abantu beza bazokuphalisana ngokudlala umrabaraba bese oyokuwina athole imali.

Iye ngombana isikhathi siyakhamba uyokubona ngezinto sele zitjhuguluka bonyana isikhathi sesikhambile kufana njengalokha nakadlala ebusuku ayokubona ngelanga selivuka ekuseni abone bonyana isikhathi usikhambisile ngokudlala.

Abantu kufuze bakhunjuzwe bonyana imidlalo akusiyo into yokwenza imali kodwana kungakafika lapha ezingeni sowenza khona imali ngayo, njengokuthi uthathwe mathimu amakhulu azokudlalisa eendaweni ezikulu ubonwe ziintjhabatjhaba.

Awa uyazikhethela yena nofana akhethelwe mbelethi.

Uba sebujameni obuhle kezepilo nawudlako nofana uzilolongako.

Lifunda ukuzivikela, lifunda ukudlala ngokomkhumbulo. Lifundisa ukudlala ngomzimba woke, nokweqa.

Ukusiza ngokuthi ukuhlukanise nakho lokho ukubambe uthathe nesikhathi sakho sokuthi uhlale usebenza umsebenzi wokuzilibazisa.

Iye zemidlalo kufanele zikatelelwe eenkolweni ukwenzela bonyana abentwana abakwazi ukudlala bebabe sebujameni obuhle kezepilo.

Awa ilwazeli ngathi abanalo ngombana abafundiswa lona akekho obatjelako.

Imidlalo yendabuko ngobunengi ngile esasebenzisa nezinto zandabuko, iingodo ukwenzela isibonelo, amabhlege, umrabaraba kusetjenziswa amatje. Kanti namhlanje nawudlala itjhezi umdlalo wanje nofana wakade kodwana wamakhuwa, udlala ngezinto eziziingodo ezibaziweko, nawudlala ibholo udlala ibholo ngebholo.

Mina ngithanda umvumo nokulalela ama-podcast ngithanda lokho ngombana ngithola ilwazi elinengi kikho lokhu engikubukelako nofana engikulalelako.

Nangenza umsebenzi wokuzilibazisa ngangithabile ngombana ngangenza into engifuna ukuyenza begodu kade ngifuna ukuyenza njengokuvuma bengivuma mina nakho koke bengikwenza.

Ngitlhoga umbhobho, i-camera kanye nomuntu ozongitjhuda nangikhulumako kuma-podcasting nofana ngivuma.

Wami umsebenzi wokuzilibazisa akutlhogeki abanye abantu ngingawenza ngingedwa lokhu kungombana akutlhogeki bonyana kube nomuntu ozongisiza ukuthi ngivume ngiyakwazi ukuzivumela mina ngingedwa nokukhuluma ngezinto ezithile nofana ukwenza i- podcasting.

Kanengi ngikwenza ngeenkathi zebusuku ngombana lapho wokumuntu ulele begodu akunamuntu ozukubanga itjhada ngombana umsebenzi engiwenzako awufuni kube netjhada.

Ngifunde ukuvuma, ngafunda ukusebenzisa umtjhiningqondo, ngafunda ukulalela imivumo nofana imidumo ekhona ephasini ngafunda ukuyihlanganisa imidumo leyo.

Woke umuntu ephasini uyawutlhonga umvumo, woke umuntu ephasini uyakutlhoga ukulalela i-podcasting yeke-ke lokho kutjho bonyana umsebenzi wami wokuzithabisa uqakathekile ngombana woke umuntu uyatlhoga ukuwuzwa.

Vane ngizizwa ngithabile.

Ujwayelekile wami umsebenzi wokuzilibazisa ngombana banengi abantu abanye abawenzako umvumo mnengi tle ephasini.

Iye, ngingathanda ukufundisa omunye umuntu ukwenzela bonyana ikghonofundo lameli lingafi lingapheleli kimi begodu lingafeleli kunalokho aliragele phambili ngilifundise abanye nomunye afundise abanye njalonjalo.

Ngiyakwazi ukudijeya lokho ngokhunye evane ngikwenze ngeenkhati zami lapha kungananto engiyenzako nofana umsebenzami wokuzilibazisa omunye kudijeya, lokhu ngikwenza ngombana umvumo ngiyawuthanda begodu ungenza ngizizwe ngasuthi iinkinga nofana imiraro engiqalene nayo ayikho ngiqalene nalokho engikwenzako ngaleso sikhathi kwaphela.

Bayalingisa abanye bayacula abanye bayatlola.

Iye, utjhuguluka nesikhathi awutjhuguluki wona wodwa kodwana isikhathi nasiyako nawo uyatjhuguluka ngombana izinto nazo ziyatjhuguluka esizisebenzisako.

Abantu bayakghona ukunginikela iimpendulo zabo bonyana bacabangani ngomsebenzi wami wokuzilibazisa okungithabisa khulu kukobana abantu umsebenzi wami wokuzilibazisa bayawuthanda.

Kufanele ngibe sendaweni ethulileko ngaphandle kwalokho umsebenzi wami awenzeki.

Iye, ngingathaba nange umsebenzi wami wokuzilibazisa ungangifakela imali lokho kungenza bonyana nami ngiberege ngamandla ngingadinwa ngombana ngiyazi bonyana imali iyangena begodu ngenza into engiyithandako.

Ngifunde bonyana ngimuntu okghona ukuzwa imidumo ngokuhlukahlukana kwayo begodu ngikghone ukuyihlanganisa.

Kungababudisi tle epilweni yami ngombana leyo ngiyo yezinto engizisebenzisako ukuthi ngizilungise ngokomkhumbulo nangiqalene neentjhijilo zepilo.

Endaweni yangekhethu umsebenzi wokuzilibazisa odume khulu kudijeya.

Iye, kuliqiniso lokho ngombana nawumuntu onomzwangedwa nawunomsebenzi wokuzilibazisa nokho akufani njengalokha unganalitho uyakghona bonyana umkhumbulo wakho uwuqalise entweni ethile oyithandako.

Umbhobho, umtjhiningqondo kanye nama-software angaphakathi komtjhiningqondo wokurekhoda.

Ngingakhetha bonyana abemlingisi ngombana uyakwazi ukulingisa.

Isiza ngokuthi kube nabantu ababuya ngakwezinye iinarha abeza ngakilenarha yekhethu bafike ngapha bathenge nofana bakhiphe iimali lokhu ukukhipha imali ngikho okufunekako enarheni le begodu kusiza khulu abantu abahlala ngakilenarha abazabe bathengelwa izinto babantu ababuya ngaphandle.

Ziingoma ezivunywa eentediyamu ziingoma ezivunywa badlali bemidlalo yebholo erarhwako.

Ziingoma ezinyakazisa umzimba zithuse navalo libaleke ivuleka mbobo.

Iye, minengi imidlalo yabentwana engikhengezwa ngayo bathi ngeyobungani hlangana lapho bekumidlalo yebholo erarhwako.

Abantwana kufanele bajayele ukudlala ngaphambi kobana bazokuthathwa bafakwe eenkundleni ezikulu.

Leyo ilungile nayidlalwa eentradeni kodwana nesikolweni kufanele ifakwe ukwenzela bonyana abentwana bajayele ukuzilolonga.

Mina ngibona kubhedere khulu ukuthi imitlolo kutlolwe phasi kunokuthi kudluliselwe ilwazi ngokukhuluma nofana ngendlela yesintu kubhedere khulu ukuthi abantu batlole phasi.

Midlalo eyayidlalwa kade ngaphambi kokobana kufike imidlalo yanje.

Iqakatheke ngombana idlala indima yokuba yisikhumbuzo sokobana kwakhe kwaba nento enje nofana kwakhe kwaba nemidlalo enje.

Yintambo maketo namathini.

Imidlalo yendabuko midlalo oyidlalwa nabantu ngokwenyama ingasi uyidlala kufunjathwako nofana kumtjhiningqondo udlala nomuntu ngokwenyama ngokupheleleko umbona nakajulukileyo nakadiniweko nanoma athukweko nofana alimala.

Ilutjha lifunda ukubonana nabantu ngeendlela ezihlukileko begodu akufani nalokha nangiphethe ufunjathwako nomunye aphethe ufunjathwako ngombana lapha akukhulunywa kodwana emidlalweni yendabuko kuyakhulunywa kuyazwisisanwa begodu kuyaqatjangwa yoke lento le.

Kufanele kufundiswe imidlalo yendabuko eenkolweni ngombana abantwana kufanele bazi bonyana kukhe kwaba nemidlalo enje ngaphambi kokobana kufike imidlalo yanamhlanje le edlalwa kibofunjathwako kwaphela.

Imidlalo yanamhlanjesi midlalo edlalwa kufunjathwako, imitjhininqondo nakuma-tablet kanti imidlalo yendabuko bekunemidlalo ebeyidlaliwa babantu badlala boke endaweni endaweni yinye ngesikhathi sinye babonane bebabambane ngeezandla babambane ngokwenyama.

Iye, abantu bangaphalisana ngemidlalo yendabuko ngombana imidlalo yendabuko vele bekuyinto yokuphalisana bekungasi yinto yokudlala kwaphela ngombana bekuba neenqhema eziyokuphikisana.

Imidlalo yendabuko ifana nokuthi uyazilolonga ngombana udlala ngomzimba ingasi imino nofana umkhumbulo kwaphela.

Yindima ekulu ngombana badlulisela ilwazi ebantwaneni abasanda ukuvela.

Amaketo kufanele bonyana nawuphosa ilitje phezulu ukghone ukurhorha amatje bewuwabuyisela ngaphakathi utjhiye linye ngaphandle nofana mbili kuya ngesigaba okhamba kiso.

Imidlalo yendabuko ngekhethu bayithathela phezulu.

Awa, akekho akhenge khengimbone.

Ngingavuma begodu ngiphikise ngombana abantu bakade iye beyidlalwa ngibo vele kungakho kuthiwa ifanele bona ngoba beyidlalwa ngibo kodwana nawuyiqalisisako ayikafaneli bona kwaphela kuhlekuhle ifanele abantu umehluko kukuthi abantu banje banemidlalo yabo yanje.

Lokhu kubangelwa kukobana imidlalo yendabuko ngasuthi ayithathelwa phezulu ngitjho kwabantu labo abayidlalako.

Kutlhayela imali urhulumende kwayena akakghoni ukuyirhelebha imidlalo yendabuko bonyana iragele phambili idlalwe ifundiswe.

Iye, khona umraro kungaba ngilokho ngombana imidlalo yendabuko iyalimaza.

Umrabaraba bengiyikutani kiwo.

Amakhosi nabantu abadlala imidlalo leyo norhulumende boke kufanele kube ngibo abenza isiqiniseko sokobana imidlalo le isadlalwa nanamhlanje.

Babantu abamakhosi nofana abantu abazozenzela umehluko ngemidlalo yendabuko.

Kufanele wakhiwe eSewula Afrika.

Kuya ngokuthi ukhulele kuphi indawo nendawo inemidlalo yakhona yendabuko.

Iye, ibaphathisa iinhloni kungakho bangayivezi eenkundleni.

Iye, khona ibonakala injalo.

Yona nawuyilalelisako izwakala njengemidlalo eninanako ngeminyaka mhlamunye nangobulili.

Iye, nange kunabantu abanekareko netjisakalo yokuyibukela bangeza boke.